Ke hore banna ke bona batho ba yang ba lo batla phoofolo eo e tlo hlajuwa. Mme phoofolo eo ha e se hlajuwe, basadi ke bona ba nkang dikarolwana tse ding tsa phoofolo mme e be ba di hlatswa pele di ka tsa jowa. Mme dikarolwaneng tse ding tsa phoofolo eo bo ntate ba ya di besa ba di je.

Bohlokwa ba lebollo ke ho ruta batho ba ileng moo ka tsa setso. Empa ha jwale lebollo batho ba tswang lebollong ha ba hlomphe. Ba ipona e ka re ke bona se ba le baholo, se ba tsamaya ba tella. Mme ha jwale lebollo ha le sa hlompheha.

Ke mohlakwana. Mme ke dintho tse tswang ho batho ba kgale bo nkgono ba kgale le bo ntate moholo ba kgale, ba neng ba etsetsa hore batjha ba ha jwale ba itsebe hore ba tswa kae mme ba ya kae.

Mme wa ka o ritela tomoso pele mme e loye hantle. kamora beke, ho latela maemo a lehodimo, ha e se lokile, o tshela metsi le phoofo ya mabele mme ebe o ritela motoho wa hae. Mme ha se di lokile, o tsoha a di pheha. Ebe ha se di botsuwe batho ba tla nwa. Empa nna tjhe ha ke o rate motoho. Ke utlwa feela ke e le ntho e ke sa e thabeleng.

Ke tlo ba ruta ho pheha bohobe. Mme pele re ka pheha bohobe ba tlameitse ho etsa hlama ya bohobe, mme ba e behe letsatsing. Mme ha e se e lokile hlama ya bona, ebe ba e tshela ka hara di-plastic-i ba e beha setofong mme hore e butswe. Ke kgutle ke tlo ba ruta hape ho etsa dipabi. Ba tlo nka poone ba e sile ba e sile mme ha e se e lokile ba e tshele ka tswekere hanyenyana hore e kgone ho ba na le takatso. Mme le meroho, ke tlo ba ruta hore meroho e meng ya setso ha e hloke, ha e hloke bo lebese kapa yona romo. E batla oe phehe feela ka metsi le letswai.

Nna ke susumeditswe ke ho bona ke fumana thuso tumelong eo e ke leng ka ho yona, hobane ke ile ka bona matla le bona boholo ba mo ke dumellang teng.

E, ka setsong sa rona ke bona re sa ba hloke. Ka ha rona re dumela hore basadi ba tlametse ho hlompha banna ba bona, le banna ba bona ba tlametse ho hlompha basadi ba bona.

Tjhe, ha ke na tsotello merabeng e meng. Ke rata setso saka mme ke ikotla sefuba ka sona. Ke rata puo ya ya heso nna.

Ke nahana ke tsela ke nahana ke tsela e hantle ya ho etsa dintho ha le kopanya malapa a mabedi ho tswa dibokong tse fapaneng. Le ho rutana hore dintho di etswa jwang ka nako tsa nako eo.

Ho ya ka nna, ke nahana difaha di sebediswa ke batho ba nang le moya mme ba sebedisa ntho eo ba e fuweng ke badimo. Mme ho ya ka nna difaya ke bone di le ntle bathong bao. Empa ha e le nna tjhe, ha ke di rate.

Ke nahana ho bohlokwa haholo hore re baballe puo ya rona, hore re tle re kgone ho tseba moo re tswang teng le mo re yang teng. Bohlokwa ba puo ya rona ke hore nakong tse tlang bana ba rona ba kgone ho tseba hore puo ya habo bona ke efeng, mme hobaneng ba tlametse ho bua puo ya bo bona. Ba kgone ho ikotla sefuba ka puo ya bo bona.

Ho ya ka nna ke nahana ho lokile. Ka ha hoba batho ba bang ha se batho ba itsamaelang ditamene. Mme ke dikerekeng ke mo ba ba tholang thabo ya bona, mo meya ya bona e hlabollwang teng. Ke nako eo ho etswang hore ba lebale tsohle tse ba, mathata a bona, tse ba tshwenyang. Ho ya ka nna ke nahana se lokile.

Ke rata ho ja bohobe ka dinawa. Hape ke rata ho ja bohobe ka nama. Batho ba ratang ho pheha bohobe ke batho ba baholo ba ntseng ba tshwere moetlo wa bona.